Ngicabanga ukuthi kungaba amakhono okusakaza kanye namakhono okulingisa kwithelevishini. Namanye-ke amakhono-ke amayelana nomuntu ngamunye. Ngingasho ukuthi amakhono ngoba sikhuluma ngomuntu wesifazane, kungaba amakhono okupheka mhlampe namanye-ke amakhono mhlampe esingathi-ke amakhono okugcina ikhaya. Amakhono okuba umama nezinye-ke izinto engicabanga ukuthi noma mhlawumbe ngathi namanye amakhono engicabanga ukuthi umuntu wesifazane angawajabulela.

Ukuhlatshwa kwenkomo nanokuthi-ke kuyeke kube khona-ke isitshalo lesi esibizwa ngokuthi ihlahla noma ngathi-ke esibizwa ngokuthi umlahlankosi. Siyaye sisetshenziswe kakhulu-ke leso sihlahla ekutheni-ke umuntu lo ozobe ebekwa bese elikezwa sona. Kweminye imindeni uyanikezwa ahambe naso kweminye siyaye sisale koda kakhulu esikhathini esiningi uhamba naso leso sihlahla esibizwa ngokuthi umlahlankosi. Isihlahla ekubaluleke kakhulu ukuthi sibe khona leso uma ngabe kuzothathwa umsebenzi ofana nalowo. Nanokuthi futhi kuyabikwa futhi kubantu abadala noma ngathi edlozini mayelana nesimo esisuke sivelile. Kubikwe futhi nanokuthi ubani okumele amukele uma ngabe esephuma ekhishwa.

Ububi kungaba ukuthi mhlampe uma ngabe kwenzeka ukuthi bebekade bemuthembisile njengomndeni ukuthi bazomenzela bese bangasamenzeli. Kungamenza ukuthi azizwe ngendlela ekungasiyo noma ngathi ngendlela engekho yinhle, engekho mnandi. Nanokuthi futhi uma ngabe kuwusiko mhlampe kuyinto evamisile ukuthi yenziwe emndenini ethathwa njengosiko lwasemndenini noma ngathi usiko lwesintu. Kungahamba kuhambe kube ney'nkinga abhekana nazo uma ngabe engenzelwanga lowo mcimbi, kanti futhi, uma ngabe ezinye iy'ngabe ey'lingana naye zenzelwe bese yena engenzelwa, kungaba nomthelela ongekho muhle lokho empilweni yakhe. Kungamenza abe umuntu ozibona ngathi-ke wehlelwa .

Kubalulekile ukuthi sihlukanise ukuthi isidlo esizodliwa isidlo esimayelana nani, nanokuthi sihlukanise futhi ukuthi siyadliwa yini abantu bangaphandle noma sidliwa abantu basemzini kuphela. Kwezinye-ke izidlo nabomakhelwane bayeke bafake isandla ekusizeni nanoma ngathi-ke ekuthatheni lezoy'nyathelo. So, siyaye sibheke la ukuthi ngaphambi kokuba sithathe isinyathelo siyabhekisisa ukuthi ngabe umsebenzi lo esizowenza ngokwesiko umsebenzi omayelana nani. Ebese sithatha-ke iy'nyathelo ngokwendabuko ekulungiseni .

Indlela yokwenza ngayo izinto ngicabanga ukuthi ithi ayicishe ifane. Awukho awukho awukho mkhulu kangako umehluko. Sekungaba nje ukuhluka kwamasiko ukuthi mhlampe ngokwesiko lakolunye ulwimi mhlampe benza ngendlela ethize. Bese mhlampe esiZulwini kwenziwa ngendlela ethize, kodwa mhlambe kuney'nto ey'thize ey'hluka hlukile ey'ncane kodwa isizathu sokwenza kwenzelwa into eyodwa esikhathini esiningi ngendlela engibona ngayo. Azikho iy'ningi iy'nto ey'hlukile.

Hhayi ngicabanga ukuthi angeke hhayi ngicabanga ukuthi amathonya wesimanje angeke akwazi ukuthi ayishintshe incazelo noma umthelela umthelela womzwelo womkhosi wendabuko. Umkhosi wendabuko uyohlezi unjalo, awuzukushintshwa. Angeke uze ushintshwe ngisho amathonya wesibali.

Iy'nzuzo ukuthi siyakwazi ukuthi sifunde ukuthi kwamanye amazwe bazenza kanjani izinto, nanokuthi futhi nathi siyakwazi ukuthi sizenzele ngendlela yethu mhlampe sifake kancane isintu. Bese siyahwebelana ngakho lokho esizobe sesikwenzile. Kona akunawo umthelela omubi kakhulu kangako uma ukubhekisisa ngoba kuyasisiza ngathi ekutheni sifunde ukuthi kwamanye amazwe kwenziwa kanjani. Nathi futhi kuyasibeka emathubeni wokuthi sivezwe siveze kwamanye amazwe ukuthi nathi nathi indlela yethu esenza ngayo indlela enjani.